Nna nka eletsa batswadi hore ha ngwana a fihla a tswa sekolong, o nke founu ya hao, oe behe ho wena. Mohlomong ho na le lebaka le etsang hore a ye ka yona sekolong hore ha o sa kgone ho mo fumana, le sa kgone ho kopana. E bang a yang ka yona sekolong, o nka founu ya hae ha a tswa sekolong oe behe ho wena o ntano mo eletsa hore a etse mosebetsi wa sekolo, a bale. Founu o tla e fumana hora pele a lo robala, founu o tla e fumana hora pele a lo robala. Ke hona a tla tshwarwang founu ya hae a sa qetile mosebetsi wa sekolo, a qetile le ho bala.

Mme ke ne ke kopa hore o kgutlise founu ya ka ke kopa ho bontsha dibuka tsa ka ho feta kotareng e fetileng ho fihlela kotareng ena. Ke phahamisitse haholo dikausi mosebetsing wa ka wa sekolo ebile mosebetsi wa ka wa sekolo wa kgahlisa. Nka dibuka tsa ka ke tsena o di shebe.

Ho na le motho eo ke mo tsebang a nang le yona PS five ka tlung. Nna ke ae rata hobane e boloka ngwana a le ka tlung. Ngwana ha a tsamaye seterateng a ntse a bapala seterateng moo a tla kopanang le dikotsi tse fapafapaneng jwalo ka ha le tseba hore hona jwale batho ba bangata haholo ba utswang bana ba etsa human trafficking. Empa feela ngwana ha a na le bo PS five, bo TV game o dula ka tlung a bapale ntho tseno tsa hae.

Batjha ba mahaheng ba ka thuswa haholo ha ba ka ba tseba di-game tsena. Nthwe nka ka e etsa ke hore ba be le di competition-e moo teng ba tla hlodisana ka tsona le moo sebaka, mohlomong habedi kapa hararo bekeng ba ye moo ba lo bapala. Mafelong a kgwedi e be di-competition-e moo teng ba tla hlodisanang ka tsona. Ka mokgwa ona ba tla ba le thahasello, mme ba tla di nkela hloohong.

Di-game tsa founung ha nke ke di bapala hobane ke fumana di potlakile ka pele for nna. Ha ke kgone ho di bapala ka hobaneng di batla motho a nang le, a kgonang ho potlaka, a tobetsa a potlakile. Jwale nna ke ye ke fumane ke tsamaya butle le yona. Ha ke kgone hore ke le yona, re tsamayang mmoho le yona.

Papadi e ke e ratang ke ya volleyball-o. Ke e rata hobane ya teng e bonolo hampe. Molao feela ko hore ball-o ya hao e se ke ya hata fatshe, bolo ya hao e tlole net-e ka hodimo ka mane. Mme ha e fihla ka moo e mong wa sehlopha se seng le yena tlamehile a mathele moo bolo e leng teng hore a thibe hore e s'ka s'ka ka fihlela fatshe. Mme ae kgutlisetse, mme ae kgutlisetse ka lehlakoreng le leng. Le ka lehlakoreng leo ba etsa yona nthwena ya hore bolo e se ke ya hata fatshe.

Nthwena ya hao ya hao ya hore hoseng ha o tsoha feela o so le founung ya hao ho bapala di-game ha e ya loka. Ha e ya loka hobane e tlo qetella yona e o kudisitse. A ko bone hore na ho tloha o sale o etsa nthwenana o so gain-ile mmele jwang, o so nonnne. Kgaotsa hore ha o tsoha feela o bapala di-game, ga o tsoha hoseng tshela metsi o ha o qeta ho o re thuse ka mesebetsi ya ka tlung. Mme o nke walk-o o kgutle o tlo bapala di-game tseo tsa hao. O tswa re thusa ka mosebetsi ya ka tlung o tswa le ho ikwetlisa nyana. Mmele o ko mathe-mathe, o tsamaye hanyane hobane o tlo qetella o kutsi jwale.

Nna ha ke bone e na le kotsi ntho ya hore motho a itulele founung ya hae hobane ha se batho kaofela ba dulang founung ba bapala di-game. Ba bang ho yona founu eo, ba ithuta ntho tse bohlokwa tse ngata.

Wa bona ha esale o bapala di-game tse tsa hao tsa founung tsena, o so tella hampe ka tlung ka mona. Nthwena ya hao ya ho tella batswadi ba ka tlung e tlamehile e kgaotse hobane o re arabisa ka mokgo o ratang ka teng. Ha o nahane le hore re ba haholo ho wena, o tlamehile e kgaotswe ntho eno ya hao ya hore o araba ka mokgo o ratang ka teng. O hopole hore re ba haholo ho wena.

Esport ha ke bone e senya kelello ya motho ka mokgwa o itseng. Ha e le hantle nna ke bona e lokile hobane nako e nngwe e kwetlisa kelello ho nahana. Jwale kelello ya hao e dula e kgona hore e nke qeto ka pelenyana le bophelong ba nnete o ka kgona ho sebedisa kelello ka pelenyana ho fumana tharollo bakeng sa mathata a mang. Jwale nna ha ke bone e senya kelello, ke bona e kwetlisa kelello hore kelello e kgone ho sebetsa ka pele.